Ukwenza okanye ukonga nokutyala imali kuyinto ebalulekileyo kakhulu ekutheni umntu imali yakhe angayityi ngendlela engafanelekanga, akwazi kuyibeka ze ayisebenzise sele eyisebenzisela into ayidingayo okanye ayifunayo.

Ukuginyelwa ikhadi le-debit kwi-ATM ayiyonto imandi konke konke kuba ezinye ii-ATM ziye zicutshwe, ngoku xa ikhadi liginyiwe ingakwazi imali okokubana iphume ithathwe bootsotsi. Nto leyo ke ngoku efuna into yokokubana xa ithe yenzeka ube ukufutshane nebhanka leyo yakho oyisebenzisayo ungene ngaphakathi ucele ubana livalwe ikhadi elo kuze kungabikho mntu uzokwazi ukulisebenzisa.

Ukungafumani isibonelelo senkxaso okutsho okokubana ukwazi ukufunda ayonto intle yaye loo nto ixutha ilungelo lakho lokufunda. Kodwa ayiphelelanga apho, zikhona ezinye iindawo okanye iindawo zenkxasomali apho ukwaziyo ukuzibhalela wenze isicelo sokufumana inkxaso.

Ukuzithengela ikhaya kohluke kakhulu kuyo nayiphi na into ongazithengela yona. Kuba kaloku thina sizalwa ngabantwana abangamantombazana, ngoko ke xa uhlala kulomama wakho loo nto ayikwenzi okokubana ube ngumntwana wakhona koko uba ngumtshana. Loo nto ke ethi zakhele ikhaya xa uthe wakwazi ukuzakhela ukuze uhlale ngokukhululekileyo.

Xa uzawuvula iakhawunti yebhanka eMzantsi Afrika kufuneka ipasi lakho, ibe yincwadi yendawo ohlala kuyo.

Ukuvula ikhadi letyala, ukungavunyelwa ayiyo ibe yinto emnandi leyo, kuba xa uzawuvula ikhadi letyala usube uyazi injongo oyifunela yona. Loo nto leyo ke eyenza okokubana yenza ngandlela zonke okokubana uba unamatyala uwabhatale ngexesha ukuze inqanaba lakho letyala libe phezulu.

Ukufaka abantu kwinkampani nize nina nirhole ngabo ayiye ibe yinto entle, kuba xa benongabhatali aba bantu nibafakileyo loo nto ingandenza nina ningakwazi ukufumana le nzuzo ebenithenjiswe ngayo. Into ethi ke ngoku, nina ukufaka nina kwabo nabo izofuna bafake ababo abantu ukuze imali yenu iye ngokukhula.

Wonke umntu kufuneka abe nayo i-inshorensi yobomi. Le yintetho ebaluleke kakhulu nakowuphi na umntu waseMzantsi Afrika kuba kaloku ukufihla umntu xa sele engasekho ishiya uxanduva kwabo baseleyo. Nto leyo eyenza okokubana isifihlo sakho ze singabi yile nto ubunqwenela okokubana ibe siso yaye uba ushiya abantwana ubashiye behlupheka. Ngoko ke i-inshorensi yobomi ibaluleke ngokokubana iyakwazi ukungcwaba yaye kuloo mali ubungcwatywe ngayo kubakho ezawushiyeka ishiyekele abantwana bakwazi uqhubeleka baphile naxa ungekho.

Ukuthenga imoto esele isetyenziwe ifuna ujonge kakhulu into okokubana injini yayo isasebenza na yaye isesemgangathweni na, ilungele ukuhamba emgaqweni kwaye neempepha zayo zikhona na ukuze ungangeni engxakini nabantu bezendlela.

Ukuvula okanye ukufaka isicelo se-credit card ebhankini iyinto entle iphinde ibe yinto engalunganga kuba kaloku laa nto ikwenza ubhatale imali ephinde kabini kunale obuyithathile, kwezinye ide iphinde kathathu. Nto leyo efuna abantu bafundiswe ngokuphatha imali ngendlela efanelekileyo.